Ewe, ingasebenza. Ngoba iitekisi neebhasi ezinokuyilelwa ukuba zihlale izitulo ezinamavili, ii-wheelchair, kunye nezinye izixhobo zinganceda abantu abadala, abantu abakhubazekileyo kwaye nabantu abangakwazi ukuzihambela. Loo nto leyo ingenza ukhuseleko kubantu bonke, bazive bekhuselekile, kwaye ingenza iindlela zibe lula kuwonkewonke. Kungakhethwa bani, wonke umntu azive onelisekile, okhubazekileyo, omdala, omncinci.

Ukubaluleka kokufumana kwe-learners licence kukufundisa ukuba uqhelanise nendlela uyazi kwaye kukuqhelisa ukuba ukwazi ukuqhuba ngokusemthethweni xa kukho umntu oza kufundisa. Kubaluleke ngento yokuba ii-road signs uza kuzazi kwaye uzawubaselungelweni lokuba ungakwazi ukuqhuba, kodwa phantsi kojongo ngumntu okuvumelekileyo ukuba akwazi ukuqhuba.

Xa uqhuba ibhayisekile umzimba wakho uyasebenza, nto leyo eyenza ukuba ukhuseleke kwaye uzive usempilweni ngokuba uyabila nokubila. Kodwa ke xa uqhuba umzimba wakho uhleli nje awusebenzi usebenza kancinci, nto leyo enokubangelela ekubeni ugule okanye ungakwazi ukwenza abantwana, ukuba ube nabantwana. Ibhayisekile kulula ukuyisebenzisa, kukumpompa nje amavili abe nomoya. Ukuqhuba imoto yona kufuna iole okanye ipetroli kwaye namavili kufuneka empontshiwe, kwaye kufuneka uqinisekise ukuba imoto isemgangathweni olungileyo ukuba ungayiqhuba.

Ndiye ndizive ndixakekile ngoba eyona nto ndiyibhatalelayo andiyazi, ngoba akekho umntu osifundisayo kwaye osixelelayo ukuba sibhatalela ntoni kanye phana. Sibhatalela ukuhamba endleleni, okanye sibhatalela ukuba laa mali incede umphakathi okanye i-community, okanye yimali eya kuRoad Accident Fund xa uthe wenzekelwa yingozi endleleni?

Umntu xa enokuhamba endleleni enxilile angadibana nezinto ezifumana ukutshayiswa, ngoba umqhubi wemoto angangakuboni, kunjawunjoku xa unxibe izinto ezimnyama ungabonakali. Ungasweleka kwaye ungalahleka nokulahleka. Okanye ekutshayisweni kwakho wonzakale ungafi kodwa ungakhumbuli ukuba yeyiphi le moto ekutshayisileyo.

Njengepolisa lendlela ukuba ubona iteksi ekhwelise i-overload kufuneka uyimise ubuze umqhubi ukuba kutheni esenza into engekho semthethweni nje, kwaye aveze iimpepha zakhe umnike itikiti ukuze abhatale. Ekubhataleni kwakhe uza koyika ukuba aphinde abhataliswe enye imali. Ngoko ke uzayithintela loo nto ukuba ingenzeki ngokuthi alayishe abantu abalungene inani eli lifunekayo eteksini.